Ndiyaniva ngezikhalazo zenu. Okokuqala, mandizithobe ndixolise ukuba nam bendingenokuva kamnandi xa isenziwa kum loo nto. Okwesibini, ukulungisa le meko ndicela ukuba ndilungise nosapho lwam bazihambele xa ilixesha lam ukuqhuba. Okwesithathu, ndicela ukuba ngayo le mini yanamhlanje ndixolise ngokupheleleyo, ngokuba ngexesha leti sihlaleni sonke ekhantini ndiyihlawulele yonke indleko yethu sisonke.

Kwihambo esasinayo sihambe maxhaphetshu sasiye kubona isizalwane somhlobo wam nosana lwaso ababe sesibhedlele ngenxa yengozi yezithuthi zikawonkewonke. Into eyayibuhlungu kakhulu imeko esasikuyo sonke sasixheleke kakhulu emiphefumlweni kunzima nokuthetha. Unomathotholo wawungasebenzi ngelo xesha, into eyaye yanceda kukuba ndisebenzise ifowuni yam ukudlala iingoma ezithuthuzelayo neziwujabulisayo umphefumlo. Saqala sakwazi nokuthandaza emva koko saqhubeka sabelana ngamabali ahlekisayo.

Ndingaqiniseka ukuba ndenza isaveyi ngeintanethi eza kuthi ifikelele kubahambi ngeendlela kwezo zithili ndijonge ukuziphucula. Ndive izimvo zabahlali kubo ngqo, ndandule ndijongisise izisombululo ngendlela ekulungeleyo ukubakhusela nangokuba semthethweni. Ndigqibele ngokwenza isiseko sendlela esiza kusetyenziswa ngayo. Kubekho nemihla eyakuthi yenziwe ngayo le misebenzi noqikelelo lokuba iya kugqitywa nini. Ndandule ndipapashe ukuba abahambi bazive ukuba bayavakala xa behlomlile.

Ayinakusebenzela wonke umntu lo minqweno yabo. Kufuneka icacelwe imibutho yeetekisi ukuba abantu banamalungelo okwenza into elungele izimo zabo. Kufuneka baphinde bacacelwe ngokuphandle ukuba njengabantu abasoloko bephila phantsi kweemeko zokubulalana, asinguwo wonke umntu othandayo kwa ukusondela kwiindawo eneeteksi ngezo zizathu. Imibutho yoonoteksi kufuneka yazi ukuba nangona abanye abantu benokuzivuyela iimbono zabo, abanye abantu bahlala kude kwiindawo ezifikelela kuzo iitekisi nakwiindlela ezihamba kuzo kwa iitekisi.

Ndiyabona ukuba le mpazamo ivele kwicala lenu. Ndiyijongile imigaqosiseko yenu, ndiyabona ukuba kufuneka ndilinde iiyure eziyi-twenty-four ukuze ilungiseke le ngxaki nithetha ngayo. Njengoko bendithenge eli tikiti ukulungiselela loo mhla, kubaluleke kakhulu ukuba ndihambe ngolu suku lwanamhlanje. Umaneja wokuthengisa amatikiti ndiyakuvuya kakhulu xa anokuyilungisa le ngxaki ngawo lo mzuzu ndilapha. Kuba ingxaki inaso isisombululo ngakumbi ukuba sendiyifumanisile ukuba inqwelomoya elandelayo iyafikeleleka kule mali bendithenge ngayo eli tikiti, kwaye ikhona indawo.

Kuba ndeva kwiintsuku ezingaphambili ngemfazwe yoonoteksi, ndenza amalungiselelo emsebenzini ukuba ndingayi ukuze ndingachaphazeleki kwimfazwe yoonoteksi. Iba lusizi ngendlela engathethekiyo nekhwanqisayo ngakumbi xa kuthe kwemka abantu abangamaxhanti eentsapho zabo. Nangona usizi lungenantanga kufuneka sikhona isisombululo esingunaphakade ukuba oonotekisi bazilwa njani iimfazwe zabo.

Ndifunda kakhulu kwizinto endizibonayo endleleni. Umzekelo, umqhubi owaye nyanzelisa ukuba ufuna ukudlula ube umgama wokulandelelana kweemoto ungamvumeli. Ukuzisindisa endleleni ndanyanzeleka ukuba ndivule esi sithuba anokuthi angene kuso xa loo mqhubi uzayo ngaphambili anokungamvuleli. Loo nto ndandisithi ndisindisa thina, naye nabanye abakhoyo kule meko ndandicinga ukuba inokwehla xa kuthe kwanzima kuye.